Ga o batla go adima madi ko bankeng o tshwanela gore o a apply-e, or-re o kwalela kwa bankeng o ba reye o re wena o kopa karata e o reng gore o tlo adima madi mo go yone ga o adimile madi ba tsenye madi fo teng. Karata e o tlo e berekisa go berekisa madi ao a banka e o kenye editseng ko ona o tshwanela ke go tlatsa di-form-o tsa banka eo, o romele lekwalo boitshupo la gago, pay slip ya gago ya kwa mmerekong le gore o batlela malatsi a le makae yone tšhelete e o tlabe o e adimile kwa bankeng ya wena o e batlang.